Yiziphi izindlela singazama ngazo ukugcina imidlalo yesintu? Okokuqala, kungaba ukugqugquzela intsha phinde kugqugquzele nomphakathi ngokuthi mhlampe izikole zikwazi ukufaka le midlalo ngesikhathi sokufunda kanye nomphakathi ngesikhathi samaholide, la bekhona abantu abaningi emphakathini. Bakwazi nabo ukuhlela iy'nsuku nemicimbi ezobungaza kona lokhu esikubiza ngemidlalo yesintu.

Sikhula singabafana besingenakho okuningi, kodwa lokhu esasinakho sasikwazi ukwenza usuku lujabule noma sizijabulise ngakho. Kungabe izimoto zocingo, kungabe ukudlala ibhola, kungabe ukugijimisana noma ukugibela ezihlahleni. Okunye kwako esasazi ukuthi kwakungaphephile, kodwa kwakusijabulisa. Ezinganeni zamanje kungaba nzima ukuthi okunye nokunye bakwenze ngenxa yezimo esesiphila phansi kwazo. Akusaphephile ngaphandle ukuthi abantwana bangadlala noma ikanjani bengagadiwe. Okunye futhi, loku thina esasikwenza sasikwenza ngoba singenayo indlela yokuthola izinto zokudlala, koda-ke manje ngoba-ke sekunamathuba amaningi izinto, bangakwazi nabo.

Kungabe ukufundisa umntwana noma ukufundisa umngani, koda sasibonisani ukuthi le nto esuke siyidlala, idlalwa kanjani ukuze sikwazi sonke ukuyijabulela.

Kungabe uchitha isikhathi sakho ngokuthi uphume uyozivocavoca noma uchitha isikhathi sakho ngokuthi uphume uyodlala emnyango, noma uchitha isikhathi sakho wenza umsebenzi wezandla, noma uchitha isikhathi sakho ufundisa ingqondo yakho imisebenzi emisha ezokwazi ukuthi ikulethele imali uma kukhona indlela engenza ngayo?

Imizwa engingaba nayo or engibanayo uma ngisemudlalweni iyahluka. Ngezinye izikhathi kuba yinjabulo or ngesikhathi esiningi kuba yinjabulo, kodwa ngesikhathi kudlalwa, ngenxa yokuthi nisuke nibaningi niphume ey'ndaweni ezingafani, kugcine kuxovana umoya kwesinye isikhathi, kodwa konke lokhu kuyifundo ukuthi, uma sihleli sidlala ndawonye akukho ukuthi wonke umuntu uzobona ngasolinye, kepha kufanele nibheke ukuthi le nto eniyidlalayo inilethela ubungani noma inilethelani? Ukuze niqhubeke nayo uma inilethela izinto ezinhle.

Indlela umuntu angashitsha ngalo ithalente lakhe noma ikhono lakhe ukuthi lenze imali, kungaba ukubheka okokuqala ukuthi le nto engiyenzayo, ngiyenza ngoba ithandwa yimi kuphela noma siyithanda sibaningi. Uma nikhona niyithanda nibaningi iqala lapho-ke ukuthi emva kwalokho ukubuka ukuthi le nto engiyenzayo iyisidingo noma iwusizo. Uma iyisidingo, bangaki abantu abayidingayo, uma iwusizo, bangaki abantu engingabasiza. Ekudluleni-ke lapho sekukubheka ukuthi laba engingabasiza ngibathola kephi, la ngikhona noma ngibathola buqamama nasendaweni engikuyo or emphakathini wami. Uma-ke loko sekutholakele-ke, usungabona-ke ukuthi-ke, imali ngiyithatha kubaphi abantu laba abazobe bedinga lolu sizo noma laba abazobe bedinga lento engiyidayisayo.

Engabe kunzima ukwenza ubudlelwano ngenxa yemidlalo edlalwa yizingane? Kungaba nzima kwezinye izikhathi or kweminye imidlalo. Kuya nangokuthi, ingane yona ijwayele kangakanani ukukhuluma nabantu noma ijwayele kangakanani ukuzixhumanisa nabanye abantu, ukuze igcine ikwazile nayo ukufika esigabeni sokuthi izithole isikwazi ukudlala nabanye. Okunye kungaba ukuthi leyo mdlalo leyo iyakwazi yini ukuhlanganisa wonke umuntu nangazonke iy'ndlela nabo abafisa ukudlala ngazo.